Kgetlho la ntlha le ke nametse sefofane ke ne ke ya kwa Durban ke ne ke thabile gape ke tshogile.

Nna ke o mongwe yo ratang go namela sefofane ka gonne ke kgona go bona ko fatshe ke le kwa godimo sefofane ke ke sepalangwa se sentle thata ebile ke nagana gore se ka bonako.

Tsala o tshwanetse go ba le passport-o sa ntlha, o tshwanetse go ya ko home affairs o lo dira passport-o, sa bobedi o tshwanetse go nna le permit-i ya go ya kwa Nigeria.

Ke rata gore bese e tlhwatlhwa tlase empa ntho e ke sa di rateng ka bese ke gore batho ba ba di ba di ka lebelo.

Kgwetlho e ke kopaneng le yone ke gore pampiri e e latlhega bonolo, e le ya ntlha e thata, ena ke pampitshana fela.

Ke eng se se dirileng gore motho a nne mokgweetsi yo o siameng wa bese ke gore a dirisane le batho sentle a nneele tlhompho mme a bese sentle.

Dikotsi tse di ka diragalang fa gona le strike ke gore batho ba ba fisa dibese ke gore batho ba fisa dibese, ba dibese ka matlapa mme ba bangwe ba leng ka mo gare ga bese ba ka ithola ba le mo kotsing or ba amegile kgotsa ba gobetse.

Ke nagana gore bese e tsamaye ka nako e batla gore mongwe le mongwe a nne le tšhono ya go thola bese ka gonne ha e ka tsamaya ka nako e le nngwe bangwe ba ka se fitlhe ko bayang kgotsa ba ka se kgone go dirisa bese.

Nnyaa ga ise ke siiwe ke bese ka gonne motsoga pele ke kgosi, go botlhokwa go tshwara nako ka mo a ise ke siiwe ke bese.

Ee, kile gwa ba le ditshupetso bapalami ba ne ba amega thata ka gonne ba tshwanetse go dirisa ditekisi mme ditekisi tlhwatlhwa ya teng e kwa godimo.

Bese ga di tsamaye mo metseng yotlhe ka gonne ke e kgolo ditsela tse dingwe ke tse nnyane gape e tsamaya ka nako.

Ga e ame gantle ka gonne rona re dikobodikhutshwane ga re dire ke ka moo ga e namelela go ba boima go batho ba ba sa direng.

Ke ne ke tla ikutlwa moya waka o lefatshe ke utlwile botlhoko thata ka gonne bese madi a teng a kwa tlase, a thekisi a kwa godimo ka moo bese e tsamaya ka nako mme thekisi yone ga e tsamaye ka nako ka moo ke ne ke tla ikutlwa pelo yaka e le botlhoko ka gonne bese yone e kwa tlase mme gape e tsamaya ka nako.